Ku yimbisiwa eka ndhavuko swi na ntikelo swinene eka matikoxikaya kambe ku yimbisiwa exibedhlele a swi na ntikelo ku va ku swa boha ku n'wana wa mfana hundza eka swona.

Vana va nga nyikiwa dyondzo yo kota ku dyondza ku sukisela ehansi ku ya fika emakumu mfumo wu tlhela wu va lavela mintirho kambe vaferiwa va nga nyikiwa mintirho va kota ku ti tirhela.

Malovolo ku nga va ku ri ku xavisiwa ka mutekiwa hikokwalaho ka maendlelo ya masiku lawa, ya masiku lamawani hikokwalaho ka ku mimiti yi kombela mali yo tala eka muti wolowo mfana kambe malovolo i ku aka rixaka eka mimiti mimbirhi leyi hlanganaku hi vana.

Ni tsakela vuswa na kona na swi kota ku byi sweka, ni dyondzise hi mhana mina ku sweka vuswa.

Xibelani na miceka na maduku.

Ri tekiwa tanihi rixaka ra rainbow nation hikokwalaho ka ti color color leti ti nga kona ka mujeko wa wa Afrika-Dzonga.

N'wanuna wo rhandza Xikwembu, n'wanuna wo tshava Xikwembu, n'wanuna wo khongela, n'wanuna loyi a landzelelaka milawu ya Xikwembu i ta tshama a ri n'wanuna loyi a nga a voniwaka a ri n'wanuna loyi lowunene ku tlula vavanuna hinkwavo emisaveni.

I fanekele a va a ri n'wana loyi a kotaka ku ti hlayisa loyi a nga pasa eka tidyondzo ta yena ta le henhla loyi a nga na movha loyi a nga na muti wa yena a nga aka yindlu loyi a nga tlhelaku a kota ku hlayisa vatswari va yena kumbe ku yisa tindzisana ta yena exikolweni.

Leswi ni nga ta n'wi vutisa swona i ku i n'wanuna loyi a nghenaka kereke na hambi na loko a nghena kereke i n'wanuna loyi a chavaku Xikwembu na i n'wanuna loyi a landzelelaka milawu leyi bibele yi nge hi landzelela tanihiloko hi ri emisaveni.

Mina ni vona swi ya hi munhu ku yena i titwisa ku yini kambe a ni voni ku ri na ku ncinca ka mucato wa ndhavuko na mucato wa xilungu handle ka ku ncinca mambalelo hi ku mucato wa ndhavuko i ta va i mbala swimbalo swa ndhavuko mucato wa swilo wa xilungu i ta va i mbala swimbalo swa valungu.

Mina lexi ni xi vonaka ni vona hi nga ri va rhurha hikokwalaho ka ku pfumaleka ka mintirho ya vantshwa lava va nga na ti-degree na ku pfumaleka ka mali ka vantshwa la va nga na mintirho va nga na mintirho kambe a va holi mali yo ringanela.

Ku dyondza, ku tiva na ku twisisa mindhavuko ya vanhu van'wanyana na vona va dyondza va tiva va twisisa mindhavuko ya wena ku ku va na ku vulavurisana ku hi ku ku twanana.

Mina ni nga ka ni nga switsakeli hikokwalaho ka ku ni tshama ka ndhawu leyi, yo ka yi nga no ka ni nga dyeki swakudya swa ndhavuko no swi tolovela a ni tolovelanga no swi rhandza a ni swi rhandzi.

Mina ni vona hi nga ri swi nga antswa ku ri ku va na na ririmi rin'we leri munhu un'wana na un'wana Afrika-dzonga a fanekelaka ku va a kha ri a tiva ende ri dyondzisiwa exikolweni ku loko a hlangana na vanhu van'wanyani va mindhavuko yin'wanyani va kota ku vulavula va twisisana.

I fanekele a va a ri n'wanuna wo hanya hi milawu ya bibele n'wanuna wo landzelela milawu leyi bibele yi nge hi hanya hi yona.

Swi nga ka swi nga hanyi swilo hikokwalaho ka ku vukreste a byi pfumelelani na ripfumelo ra ndhavuko.

Ni ehleketa tano hikokwalaho ka ku ni zama hi matimba hinkwawo ku va mutswari lowunene eka n'wana wa mina mutswari loyi a kotaka ku n'wi endlela hinkwaswo leswi a swi lavaka mutswari loyi a kotaka ku n'wi twisisa loko a vulavula na yena.

Lexi ni nga vutisaka xona i ku va, va kote njhani ku hlula swiyimo leswi vavasati va hlanganaka na swona evukatini and na kona hi yihi ndlela ya kahle yo kota ku lunghisa swilo kumbe nkingha exikarhini ka mina na nuna wa mina.

Mintirho ya n'wansati i ku sweka, ku tlilina na ku tlhogomela muti hi ku angarhela kambe masiku lamawani swilo a swa ha endleki hi ndlela yeleyo hikokwalaho ka ku vavasati va ya emitirhweni va vuya va karhele swo fana na sweswo swi endla ku va tsandzeka ku endla mintirho ya vona ya le mimitini.

Ku lawula muti wa lowa n'wansati ku va n'wi yisa exikolweni malembe mo tanihi kwini va n'wi fikisa kwihi a a vuton'wini n'wana wa vona.

Swi ya hi mimiti, ku na mimiti leyi vavasati va tshikelelekaku swinene va tshikeleriwa hi n'wingi kumbe tindzisana ta lowa n'wanuna kambe eka miti yin'wanyani vavasati a va na ntshikelelo va hanya kahle va tsakile.

I ku va ku va i ku va ku ri ku fanele ku va na ririmi leri vanhu hinkwavo va nga ta vulavula rona va twisisana.

Swi nga ni onhela siku naswona swi nga ni endla ku ni nga tsaki eka siku rero ra mina ra ku velekiwa.

Cinca hikokwalaho ka ku matimba ya va ya nga ha ri kona matimba yo endla swilo swo tala leswi munhu a swi endla loko malembe ma ha ri matsongo loko se a ri karhi a kula kumbe loku se a kurile matimba yo endla swilo leswi ya hinkwaswo ma va ma nga ha ri kona.

Ku tiva milawu na switirhisiwa swa va swa va democracy, ku tirhisa mitlangu ya thekinoloji ku lulamisa, ku hluvukisa mitlangu yo vulavurisana na mfumo, ku sirhelela mirhi na mbilu eka eka timholovo ku ku humba swikombiso swa nhluvuko.

Loko varhangeri va pfumela vanhu va lwa ku susa nkani swi nga va ni mpfilimpfilu yo hambana, kambe a swi nkoka ku tiyisisa leswaku ku lwiwa ku ri ku ku ri ka ndlela yo lulamisa na ku pfumela ku na ku pfumela ku vulavurisana.

Ku va va kota ku vona nkoka wa ripfumelo leriwani i ku va hlayela leswi swi nga tsariwa ebibeleni, i ku va hlayela leswi swi nga humelela ebibeleni, ku va hlayela bibele i tlhela i yi hlavutela hi ndlela leyi wena u yi twisisaku xiswona.

Eka vuhosi bya ka hina a va kona, kambe ni vona hi nga ri loko a va ri kona a va ta rhangela a va ta rhangela kahle.

Hluvukisa mbilu na ku twisisa, ku sirhelela ndhavuko na vutomi, ku pfuna eka eka nhluvukiso wa mitlangu, ku sirhelela vutomi bya nhluvukiso wa tiko.

Vavasati va nga ambala swibelani, va boha maduku enhlokweni, va hakarha na miceka, vambala na masandhazi. Vana na vona loko va ri va vafana va nga mbala swikete, loko va ri va vanhwanyani va nga mbala swikete swa swa swibelani va rhungeriwa minceke yo ringana vona, va bohisiwa maduku na vona va mbarisiwa masandhazi.

Eka swa ndhavuko swa Vatsonga ku ti boha hi vukati nkarhi wu nga se fika wo lovola swi nga va ni mpfilimpfilu yo hambana hi ku ya hi mfumo na ndhavuko wa swilo swa le kaya. Mpfilumpfulu mpfilumpfilu ya mfumo wa ntwanano, mpfilumpfilu ya mfumo wa ndhavuko, mpfilumpfilu ya mfumo wa rihanyo, mpfilumpfilu eka vavanuna na vavasati.

Mina ni vona swi ri na nkoka hikokwalaho ka ku ntirho i ntirho swi nga ri na mhaka ku wu endliwa hi n'wansati kumbe n'wanuna na.

Mavito ya ya xivongo i ku twisisa xivongo xa ka n'wina xi helerile laha xi huma kona, swi na nkoka ku swi tiva ku munhu a nga tshuki a rivala lomu a taka hi kona, kumbe ku ri na ku siku rin'wani a nga hlangana na maxaka ya yena a kota ku va tiva.

Xiyimo xa vuhosi bya tiko ra ka hina mina ni vona xi nga tshamisekangi hikokwalaho ka vukungundzwani lebyi nga kona.

Mina a ni pfumeli hikokwalaho ka ku ni mukreste ende evukresteni a swi pfumeleriwangi a swi pfumeleriwi.

A ni tshembi ku va na matimba yo endla swilo swo tani hikokwalaho ka ku va va va hundze emisaveni.

Ndlela leyi ni nga yi tirhisaka i ku yena a decide-a ku i lava yini, ni ta n'wu nyiketa mavonelo ma mina eka swilo leswimbirhi hinkwaswo ka swona yena a ni hlamuseta ku i lava swihi.

Languteriwa hansi swinene hi rimbewu lerin'wani ni vavasati lava n'wanyani.

Ka hina swi kona va ri swi sivela mavabyi eka n'wana na mhana yena.

Swi hlamuseriwa ku i vun'anga swi hlamuseriwa ku i swikwembu.

Mina ni nga ku vuswa, ni byi hlanganisa ngopfu na ku amukela munhu hikokwalaho ka ku i swakudya leswi swi nga toloveleka. Vuswa na nyama kumbe vuswa na miroho i swakudya leswi nga toloveleka eka vanhu va Matsonga, kumbe tihove mara ngopfungopfu vuswa na nyama.

Vafanele va ambala tinjhovo.

Xo sungula ni nga lava ku twisisa ku yena u huma eka ndhavuko wihi, ni kota ku sweka swilo leswi fambisanaka na ndhavuko wa yena. Kambe ni nga sweka rhayisi na nyama na ti-salad-i na na matsavu.

Swi nga ni olovela swinene, hi ku as long as ku ri ndzimi leyi ni yi tivaka ku ku yi tirhisa.

Mina ni vona ku ri ku ku dyondzisa vanhu lavatsongo ndhavuko i ku yisa ndhavuko emahlweni, ku va kula va kha va swi tiva ku swilo swi endlisiwa ku yini. Ku ri na loko va tikuma va ri voxe munhu lonkulu a hundze emisaveni va kota ku swi endla. Va kota ku sweka swilo sweswo swa ndhavuko ku ndhavuko wu ya mahlweni na vona va kota ku dyondzisa vana va vona, kumbe vanhu lavntsongo eka vona.

Ni dyondza ku hlayisa ndhavuko, ku rhandza rixaka ni ku dyondza vutomi hi ku yingisa marito lama ma yimbeleriwaka.

Ndzi twisisa leswaku i ndhawu yo thwasa, dyondzo ya mahanyelo na ku tumbuluxa vavanuna va ntiyiso. Ndlela leyi tlakusaka ndhavuko hi yona. Ngoma i xitirhisiwa xa nkoka eka rito ra ndhavuko yi rhamba vunanga bya ndhavuko, yi hlanganisa vanhu yi pfuna ku dyondzisa.

Ni nga va xavela swibelani na minceka na maduku, loko va ri vana va vafana ni nga va xavela tinjhovo.

Tiyindlu leti ni ti tivaka i tiyindlu leti ti nga akiwa, i tiyindlu ta rhawundi leti akiwaka hi misava ti fuleriwa hi mabyasi, u nga tshama u etlela for malembe eka tiyindlu letiwani u hlayisekile.

Hi nga va hlamusela leswaku i vanhu lava ni nghenaka na vona kereke, i vanhu lava ni khongelaka na vona, and ha cincisana, se ni eka nkarhi wa sweswi va fanekele va ta eka mina tanihiloko na mina ni yile eka vona. Ni nga ya emahlweni ni va hlamuseta ku kereke i ndhawu leyi hi , hi khongelaka eka yona. I ndhawu leyi hi hi dyondzaka hi rito ra Xikwembu eka yona.